Abantu abaphila ngokukhubazeka bachaphazeleka ngohlobo olunintsi kakhulu ngokwasengqondweni. Ukuzithemba kwabo kuyehla futhi bazibona bengengabo abemi bokuhlala ngenxa yokucalucalulwa ngenxa yokukhubazeka kokwabo. Abantu abaninzi abakhubazekileyo abanako ukuzithemba, kunzima ukuba bathethe bavakalise uluvo lwabo ekuhlaleni ngenxa yokuthi bayacalucalulwa, babonwa njengabantu abangento.

Ukhona umahluko phakathi kwesizukulwana ezahlukeneyo nabantu abancinci nabantu abadala ngendlela abasebenzisa ngawo amayeza. Abantu abadala basebenzisa amayeza ngendlela eyahlukileyo kunabancinci ngoba amayeza asetyenziswa ngesixa futhi bahamba ngokomyalelo, ngendlela abantu abahlukene ngayo. Njengoko amasiko nezithethe kungafani, kwehluke kwiindawo zonke, kanjalo ke nokusetyenziswa kwamayeza kwahlukile futhi komncinci ukuya komdala.

Urhulumente wethu makenze iindawo zokuba abantu bafihle iintloko, akhe amaholo ezilalini ukuze abo bathe bachaphazeleka babe nendawo yokufihla iintloko. Urhulumente makakhuphe isixhasomali esizo ezilalini kubantu akuthe bachaphazeleka kwizikhukhula ezilalini. Kube nokutya ekhutshwayo okuya ezilalini kuba abantu abachaphazelekileyo abananto abangayisa phantsi kwempumlo. Urhulumente ke makancedise kwicala lezempilo, akhuphe oogqirha abathenjiweyo noogqirha bengqondo bahlole ukuthi abantu baphila njani emva kwesi siganeko.

Xa ufika esibhedlele okanye ekliniki ufika uhlale ulinde ugqirha okhoyo, unikwe ugqirha okhoyo ngoonesi.

Njengomntu ophila ngokukhubazeka kwesi sigulo sokukungava kakuhle ezindlebeni, umcelimngeni endiye ndidibane nawo xa ndiye kumtholampilo ngokuba kufuneka ndikhwaze kakhulu okanye ndingamva ugqirha ukuba undinika umyalelo mni ukuze ndikwazi ukuzinyanga.

Iinzame ezingenziwa ukuqinisekisa ukuba amayeza esiNtu ayesetyenziswa kwaye ayafumaneka ezikhemesti zezokubana oogqirha basesikolweni basebenzisane noogqirha basezilalini, iinyanga. Kuhlolwe amayeza esiXhosa adityaniswa namayeza esiNgesi ukuze sikwazi ukuwafumana kwiindawo ezinjengeekhemesti. Futhi norhulumente wethu ancedise kakhulu uqoqosho ukuze abantu basemakhaya bakwazi ukufumana uncedo nolwazi malunga nokubaluleka kokusebenzisa amayeza afumaneka ekwisiNtu.

Urhulumente makenze uphando lokubana zeziphi izifo ezixhaphakileyo nabantu abaninzi abajika bengawafumananga amayeza abo kwiiklinikhi abaye kuzo. Futhi urhulumente makenze isiqinisekiso sokuba uwathumela kangangoko amayeza kwiiklinikhi ezisezilalini nakwiikliniki ezisemaphandleni kuba abantu basuka kwiindawo ezikude besiya kwiiklinikhi beyokufuna uncedo bafike bangalufumani. Urhulumente makenze iinzame zokuba amayeza nabahlali babe ngumthamo mnye.

Umyeni angaxhasa umfazi wakhe ngokuba amthengele izinto ezimnandi, amvise kamnandi. Futhi amnikeze lonke uncedo umfazi wakhe alidingayo, amphathe kakuhle.

Urhulumente kufuneka aqashe oogqirha bengqondo kwizibhedlele abazokwenza ukuba oomama okanye abafazi abagqiba ukubelela bafumane uncedo ngokwasengqondweni bangadandathatheki. Futhi babe nolwazi ukuba emva kokuba bebelekile kubakho ukudandatheka abaye bajongane nako.

Ukukhubazeka ngokwasengqondweni kudlala indima enkulu kakhulu ekuxinzeleleni isimo samadoda kuba sisazi ngokwemvelo ukuba abantu abangamadoda ngabantu abangakwaziyo ukuba bakhuphe indlela abaziva ngayo ngokuba ngokwesiNtu, indoda ayikhali.

Ucwangcisontsapho lubalulekile ekukhathaleleni impilo yabantu basetyhini, abantwana kunye neentsapho ngokubanzi. Kodwa nangona kunjalo iinkolelo zesintu zidlala indima enkulu kwindlela abantu abacinga ngayo ngocwangcisontsapho. Umzekelo ucwangcisontsapho lubalulekile for amalungu osapho nabantu basetyhini ukuze kube khona inzolo, noqoqosho lulunge kwikhaya. Kodwa iinkolelo zethu zikholela ukubana kubalulekile ukubana umntu wasetyhini abe nabantwana abanintsi ukuze kwande usapho, lube luninzi futhi negama okanye ifani yosapho yande.

Urhulumente wethu makathumele oogqirha ukuba bavelele iilali ezisemaphandleni. Bangene umzi nomzi besisa amayeza nokwenza umhlolampilo wabantu abahlala emaphandleni, abakude needolophi abangakwaziyo futhi ukufikelela ngenxa yesimo semali nangenxa yesimo sokuba bahlala kwiindawo ezikude nezenza kube nzima ukuba bafikelele kumtholampilo.

Kwindawo endihlala kuyo zikhona izithuthi ezifikayo qho ngooLwezine zizohlola abantu futhi zizothatha abantu zibase kumtholampilo.

Udade wethu ndingamncedisa ngokuba ndimxelele ukubana kuba khona udandatheko oluye lube khona xa umntu egqiba kubeleka futhi yinto eyenzekela amanina onke xa egqiba kubeleka. Mna ndingamncedisa ngokubana ndimnikeze zonke izinto azidingayo njengomntu osanda kubeleka futhi sincedisane ekujongeni usana olo alubekelweyo.

Myenam, kubalulekile ukuba xa wehlelwe sisehlo esinjengesi sokubana kube khona udutyulwano, kubalulekile ukubana uye kwiindawo zoncedo ufumane oogqirha bengqondo ukuze bakuncede woluleke engqondweni. Kuba iqhelekile le meko yokubana umntu abe nokwethuka okukhulu, loo nto leyo imenze ukuba angaphinde abone izinto ngokufanayo futhi angabinako ukukhululeka xa ephakathi kwabantu okanye ekuhlaleni. Ngoko ke kubalulekile ukuba siye kwindawo yomtholampilo ukuze ukwazi ukululeka ngokwengqondo.